Ke tlo mo jwetsa hore a fihle a nke phone ya hae, a bule di-data. Mme a kene ka mobile banking app ya hae. A kenye password, a kenye le pin ya hae ya banka. Mme ha a qeta ho petsa jwalo, a kene a ye ho ho check. Ha a kena a qeta ho kena ka check-eng a fihle a tobetse ka mono tjhelete ae batlang ka ho check. A fihle a enke a ise ka di-savings. O re a tlabe a kgone ho ba na le tjhelete ka di savings, a sebedise di-savings. Savings ka mobile banking app. O tshwanela ho etsa jwalo hore a thole tjhelete ka di-savings-ing.

Hana jwale o se o ka bula account ha bobebe. O ka nka phone ya hao, wa wa reka di-data. Ha o qeta ho reka data, wa fihla wa kena internet-eng. Wa fihla ha o qeta ho o reka data ya hao, wa kena internet-eng marangrang. Wa fihla wa wa wa download app tsena tse mona tsa dibanka. Ha o qeta moo wa fihla wa bula account teng ka ka sim card sa hao se setjhaba, seo se sebedisang. Melaetsa e tlo kena mono no nong ba ntse ba o araba mono ba banka. Ho bobebe jwale ha ho sa hlokahala hore o ye bankeng ho lo bula account ka hara banka. O ka nka phone ya hao kapa laptop ya hao wa fihla wa bula account ka phone ya hao.

Ke letsetsa lona ba insurance. Ke ba botsa ka hore hobaneng ke sa fumane tjhelete empa ke ile ka patala selemo se fetileng ho se qala. Mme selemong senanana ke utlwa ho thwe ha ke tlo thola tjhelete ho hang. Ekaba bothata ke bofe? Empa le tshepisitse hore le tla mpatalla ha ke hlahelwa ke lefu. Ke mona ke hlahetswe ke lefu. Empa ho thwe ha ke no fumana tjhelete. Ekaba bothata ke o feng? Ke nna mohlomong a ke a sa utlwisisang ditaba kao fela ho tloha kontrakeng ya ha re ne re sign-a.

Ke ka mo hlalosetsa ka hore a nke phone ya hae. Mme a kene ka mobile banking. Ha qeta ho kena ka mobile banking wa hae, a nke account eno ya sekolo ee kenye ka mona ka mobile banking. Mme a kgethe tjhelete a batlang ho e patala ka moo ka a e patalang sekolong moo kapo university-ing eo ha a qeta ho a etse send. Kapo e a nke di-number tseo tsa sekolo seno nonono mme a di kenye ka mobile banking. Kapa a etse cell phone banking moo a tlamehang ho etsa tjhelete eo, a tlamehang ho isa teng.

Ke mo hlalosetsa ka ho re na ne a ise matshwafo fatshe. Banka e sebetsa ka mokgwa tsela e tjena, ha o kenya tjhelete bankeng. Ho na le di-charges kapo tsona ditifiso tse leng hore di a etsahala, tse leng hore ke tsa banka ke molao wa banka ho motho e mong le mong. Tjhelete ha e na dula e lekane jwalo ka ha wena o e kentse. Banka e tla tlameha ke ho lefisa tse ding tsa dintho hore e kgone ho bolokela tjhelete ya hao. Ha hona motho a e tlileng ka bolotsana hore a nke tjhelete ya hao. Empa e le mawa a banka hore a ao lefise tseo tsa ditjeho.

Ke tlo mo hlalosetsa ka hore motswalle a o sekebe wa nka tjhelete ya matjhonisa hobane tjhelete ya matjhonisa e ya raya, e be ne le tswala. Hobane ha o sebetse, ha o sa sebetse tjena tjhelete eno e tlo raya o hloleha ho e patala yona tswala kapa o hloleha ho e patala e le ka ofela. E be jwale o baka mathata, mashonisa o sa lelekisana le wena. Se ka ithuta ho nka ditjhelete ho bo mashonisa.

Ha banka e hana kopo ya hao ya mokitlane wa ntlo. Ho sa bolele hore ditoro tsa hao ho ba le ntlo di fedile. Ho na le ditsela tse fapaneng tseo o ka di nkang ho ya pele. Tse kang hlahlobo ya lebaka, bolo boloka deposit, sebedisa mekgatlo e meng, ho batla thuso, ho sebetsa ka budget. E tsa kopo hape ha maemo a ntlafetse.